Ee, vhuponi ha hashu ri a kona u alusa dzi phonḓa, ri dzi kona u dzi alusa zwavhuḓi nga khalaṅwaha ya phando ngauri ndi hone hune ha vha hu khou fhisesa ngauri dzi phonḓa dzi ḓifunela huna ḓuvha, dzi ṱoḓa fhethu hune ha dudela mara dzi a ḓi ṱoḓa na maḓi ri a kona u a lusa phonḓa vhuponi ha hashu.

Ngadeni yanga ndi funa u ṱavha zwithu zwi fanaho na miroho i ngaho vho spinach, mitshaini, madelele, nga uri zwi na pfhushi ya vhuḓi na zwithu zwi fanaho na mavhele uri ndi kone u wana mugayo.

Ndo vhuya nda edzisa u ṱavha zwithu zwi ngaho nkhwe ngadeni yanga, mara zwa si lalame ngori dzi ṱoḓa u kho ṱavhiwa fhethu hune ha vha na matzhava kana fhethu hune a vha na maḓi manzhi ngori nkhwe dziifuna maḓi dzi ṱoḓa u dzula dzi tshi khou sheledziwa, khaedu yo vha ya maḓi a u sheledza.

Ee, ndi vhona vhu na mutakalo ngori gurowu i na pfhushi, ndi yone i ita uri muvhili u takala kale ngauri i na zwithu zwine zwi a takadza muvhili i a kona u khwaṱhisa masole a muvhili, ndi vhona uri i i ita uri muvhili u takale.

Nṋe ndi ḓi funela u ḓi ḽela mukapu wa mugayo wa mavhele wa muṱuku, u vha wo itiwa nga mavhele o ṱavhiwa hayani wa isiwa tshigayoni wa gayiwa a vhuya a mavhele wa lovheiwa tshibaketeni for maḓuvha o vhalaho, u swika u tshi vhila wa vha na ludungela vha kone u ri rindela mukapu nga matsheloni.

Ee, ndo no u ḽa mukapu na vhuswa ha makhaha ngauri, makhulu wanga vhe vhe na tsimu ya dzi nkhwe ḓa tshivenḓa vha dzhia miponza ya hone ngori ndi yone i itaho makhaha vha isa tshigayoni wa gayiwa wa vhuya hayani vha ri bikela, ende u ḓifha nga maanḓa u na pfhushi, u ya ḽea.

Ndi ḓivha uri makhaha a bva kha miponze ya nkhwe dziḽa dzi no ṱavhiwa hayani dzi sa ṱoḓi maḓi manzhi, miponze ya hone ndi yone yo ita makhaha, muponze houḽani u bvisa zwithu wa oma wa kona u dzhiiwa wa ṱanzwiwa wa isiwa tshigayoni wa ita makhaha.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ṱavha gurowu tsimuni yanga, gurowu i ṱoḓa muthu ane a vha a na maḓi ngori i a funa u sheledza, i ṱoḓa na uri fhethu hu vhe hu tshi khou dzhena tsi hu vhe hu na tshedza na fhethu hune ha kona u dzhena maḓi ngauri i funa ḓuvha, i dovha ya funa na u sheledziwa. Ndo tevhedza maga a uri ndi tea u dzula ndi khou limelela nga tsini uri hu si vhe na zwi ṱanzhela, nda tevhedza maga a u i nyorelea ngauri i a ṱoḓa manyoro, nda tevhedza maga a u sheledza ngori i a ṱoḓa u sheledziwa, nda tevhedza maga oṱhe a ṱoḓaho uri gurowu i aluwe zwavhuḓi.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ḽa dzi wheat biks ndo ḓi renga vhengeleni ngauri dzi itiwa nga gurowu, ndo dzi lugisela ngo to dzhia wheat biks dzanga, nda dzi dzhia nda dzi shela nga ngomu tshigoḓeloni, nda dzhia nda ḓi kwashekanya ngori dzivha dzi tshi nga dzo ita zwi dina, nda shela mafhi anga nda shela na swigiri nda ḽa wheat biks dzi ḓifha luṅwe.

Mukapu wa jungle oats ndi mukapu u ḓifhaho nga maanḓa, ndi tshi sedza ndi vhona uri zwishumiswa zwa u ita mukapi uyu hu nga ho vha ho shumisiwa zwithu zwi yelana na vho mugayo na vho mafhi na vhu dzi swigiri uri u itiwe u kone u vha wo khwaṱha, ngauri ee wo itiwa nga mugayo.

Kiwi ndi mutshelo u ḓifhaho nga maanḓa ndi ḓivha uri kiwi ndi mutshelo une wa to mela u to tsheiwa nga vhukati wa kona u ḽiwa wa ḓifha ndi mutshelo mudala, u ne nga ngomu u vha u na zwithu zwo no nga dzi thoro ntswu dza muvhala mutswu nga ngomu dzi nnzhi nnzhi na nga ngomu u vha u mudala nga nnḓa nahone u vha u mudala u na muvhala wa nonga wa buraweni nyana u ne wa vha na vhu veve nyana nga nnḓa.

Mutshelo wo no nga maapuḽa ndi a u shumesa na musi ndi tshi ḓi itela zwithu zwo no nga dzi dzhusi hayani, u tshetshekanya nda u ita zwipiḓa kana nda dzhia na maswiri nda nda swotola nda ṱanganisa nda panga nga ngomu ha mutshini wa u ṱhukhukanya une wavha wa u giriḽa, nda ḓi itela dzhusi. Na musi ndi tshi ita zwithu zwi fanaho na zwithu zwine ra zwi vhidza uri desert, ndi u tshetshelela wa dzhia zwiṱuruberi wa shela wa dzhia dzi nḓirivhe wa shela wa dzhia ṋombelo wa shela.

Ndi i to humbulela hu dzhiwa maswiri a swotolwa a dzheniswa kha mutshini ha sheliwa dzi swigiri, wa a hamuliwa a hamuliwa a bvisa aḽa maḓi zwa bikiwa zwa bikiwa ha kona u dzhiwa makanda na makhatsho a tshi bvisiwa uri hu sale hu maḓi fhedzi, zwa kona u bikululiwa zwi tshi bikululiwa ya vheiwa ya thoma ya lindeliwa yanga i kho vhila nyana ha kona u sheliwa dzi mbilisa nyana uri i ḓifhelele.

Vhuponi ha hashu vhathu vha tshi fuwa mbudzi vha dzi fuwelwa ṋama, dzi vha dzo fuwelwa ṋama, ahuna dza mafhi vho vhathu vhanzhi a vha iteli mafhi a vha funi mafhi a mbudzi. Hu itiwa kholomo dzi iteliwa ṋama ende ṋne ndi vhona i i i nḓila yavhuḓi yo fuwa mbudzi ngauri dzi ita ṋama dzi ita uri muthu a sivhe na na na na na na na na na ṱhahelelo ya zwiliwa ṱhahelelo ya ṋama dzi a dovha ḓa a kona u tshimbidzela sa bindu ḽa u rengisa ṋama na u rengisa dzine mbudzi ngauri vhaṅwe vha a dzi ṱoḓela u luvhedza hu na mishumo, zwino u ya kona u dzi rengisa.

I khakhisa luṅwe ngauri i ita uri hu vhe na thaidzo ya zwiḽiwa ngori vhalimi a vha koni u ṱavha ngauri zwiḽiwa zwiliṅwa zwi mbo ḓi swa maḓi a vha o xa hu khou baleliwa maḓi a u a u sheledza, manyoro a ya vhaisa zwiḽiwa nga hone u fhisesa. Kiḽima i ita uri hu si vhe na tshi na nḓisedzo ya ya zwa vhuḓi ya zwiḽiwa ende i khakhisa na kha kutshilele kwa vhathu na kha dziphukha na zwifuwo ngauri zwiṅwe zwa zwifuwo zwi a ri sia nga mu fhisesa na dzi khuhu, zwi lwisana na na ikonomi ya shango.

U tshinyala ha vhuendi nga nṱhani ha zwiḽa mutshohi, zwi khakhisa vhuendi zwi ita uri na mitengo ya zwiḽiwa i gonya nga uri vhuendi vhu nga dovhi ha leluwa ngauri arali dzi mvula dza ṋesa i zwikepe zwi nga kona u tshimbidza zwiḽiwa zwi tshi bva maṅwe mashangoni zwi tshi ḓa ngeno ṋa musi riṋe ri tshi ṱuwisa ri tshi sa maṅwe mashangoni uri hu vhe na tshelede, zwi amba uri hu ḓo shotha zwiḽiwa hu ḓo ya shotha ikonomi i ḓo gonya, zwivhaswa zwi ḓo gonya, nga uri hu kho tea u vha hu khou shumisiwa zwiendi zwi ḓuraho zwine zwi nga kona u ḓi wana zwi tshi khou vhanyuludza hafho fhethu hu ne hungavha hu na dzi khakhathi. Zwino zwi ita uri hu vhe na u gonya ha zwithu na mitengo.

Musi ho no fhedza u ṱhuvhiwa zwinoni mathenga a hone a ya laṱiwa, ri tou laṱa riṋe.

Ndi nga u dzhiela minete i paḓaho fu ina, u sumbedza uri khuhu yo ṱhavhiwa zwavhuḓi vha i vhona nga musi i si tshe na mathenga yo nakelela yo ṱanzwiwa i si tshe na na veve na ḽithihi nga khayo.

Vhulungea ngo uri lu vha lwo nakelela lu tshi khou penya lu si na tshikha nga khaḽo ngauri lu vha lu bvisiwa maveve oṱhe, lwo tou nakelela lu tshi u suvha no suvha lu tshi ita na u penya lu si tshe na haha.

Sa lwa itwa sa zwithu zwi no pfhi mukumba une ri nga ita ngawo ngoma, mirumba kana tshiambaro tsha khosi kana tshiambaro tsha muthu muṅwe na muṅwe, ri nga ita zwienda, ri nga ita nguvho.

A bva lukanda u itela uri mavhudzi a kone u ṱhuvhea, zwo tea uri a shumiswe ngori u tshi tou a shela nṱha ha lukanda zwi ita uri zwi leluwe u ṱhuvha mavhudzi kana maveve kana mahaha u ya nga phambano ya tshipuka uri tshipuka ndi tshipakaḓe zwi leludza mushumo.

Itelwa a pangiwa kha zwibogisi zwa hone zwa mafhi, a dzudzanyelwa kana a pangiwa maboḓelo koni uri a dzule o ita mini o vhulungeya uri a songo ṱavhanya o vhila kana a tshinyala.

Ndi musi muthu a tshi ita o ambara tshithu hafha kha ningo uri a ḓi thivhele u ḓivhaisa kana u shumisa maḓi a fhisaho uri u kone u vhulaya zwitzhili na zwiṅwe zwithu zwine zwa nga vha zwi tshi khou bva kha henetsho tshithu tshine wa khou ṱhuvha.

Zwi ṱoḓa vhathu vhane vha vha na vhutsila vhane vha tou ḓivhelwa u pfhi ha a i ṱhuvha kana a i vhevhula ha tou vha makone, i ḓo naka luṅwe.

Ri a zwi vhona ngori u nga wana uri malume vha vha vha tshi zwi kona na a tevhelaho vha wana uri na ene o fhiwa maanḓa heneyo o pfhi a kona u ita zwezwo zwithu, u a kona u ṱhuvha ndi y ri u a kona u bvisa lukanda, ndi u ri konelela u na vhutsila ha hazwo.

Miṱa na zwitshavha zwi zwi langa nga u kona uri vha tou ita uri vha zwi kuvhangane vha ṱhuvhe vha itelele, vha zwi nakise, vha vie, vha zwi ḓodzele vha zwi bikelele zwi nakelele uri hu ḽiwe zwavhuḓi nga maanḓa.

Vha shumisa dzi phanga, ndi uri vha tou tshea nga lufhanga, ndi vhona uri ndi zwone zwavhuḓi ngori zwi ita uri zwithu zwi leluwe ngori ndi u sokou viya wa tshetshelela.

Ndi zwithu zwine a kona u tshila ngazwo zwi nga u ḓiitela bindu ḽau uri u kone u wana tshelede ngauri mikumba yawe i vha yo nakelela, i ya nukhelela na u nukhelela.

Zwavhuḓi u tshi khou tou sanda u tshi sadelela uri u kone u bvisa zwavhuḓi u songo bva u na dzi ṋama na zwiṅwe zwithu, u bviselela hanefhaḽa mapfhura u tshi khou tou sanda nga lufhanga lwawe kana u kati u tshi khou tou zwavhuḓi uri zwi nakelele na ṋama i ḓi sala i hone kha kha nngu kana kha henetsho tshipuka.

Maitele a u hama ye kha bulasi ṱhukhu hu vha hu khou hamiwa dzi kholomo mafhi na dzi mbudza vha itela uri hafha hayani hu vhe na zwiḽiwa, uri kharali ri tshi khou tama u ḽa mafhi ri sokou ḓi ḽela mafhi arali a tshi ḓo ṱoḓa u iṱa a no pfhi Ikomasi ra shela na zwikavhavhe, ro tou hamula dzi mbudzi na kholomo ri ḓo shela zwikavhavhe zwanga zwi Ikomasi a ḓi fhelelwa nga maanḓa ndi u ri a ḓo vha a khou tou ḓifha lu ofhisaho.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou viya khuhu ngauri ndo no laedza ha pfhi ndi tshi vhuya ndi wane no i viya, a zwo ngo tou vha zwi zwi leluwaho sa musi, a zwo ngo tou vha zwithu zwi konḓaho ngori ndo ndo vhudziwa ndo fhiwa vhutsila u pfhi u zwi itisa hani uri zwi se konḓe. Ndi u i kanda milenzhe, wa kanda mapa wa fara ṱhoho wa tshea mukulo, wa i ḽitsha ya takanyela i henefho fhasi u swika i tshi welela ngauri wa i litshedza i ḓo shavha ya gidima naho i si na ṱhoho kana wa sa i kanda zwavhuḓi i ḓo u hashekanya malofha. So zwo vha zwi zwi leluwaho mara zwone ndi tshi zwi vhona nda ndi khou pfha u nga ri zwi nga mbalela kana zwa vha zwithu zwi konḓaho, vhutsila he nda vhu wana na tshenzhemo tshe nda tshifhiwa ndi tsha uri zwithu zwi konḓaho na luthihi.

Ee, ndo no ḓiwana ndi khou shela milenzhe, ndi humbula miṅwahani ya murahu hangei ro rumiwa u pfhi ri yo renga nguluvhe ri vhuye riivie, ro tou i viya ri vhaṋa, nṋe ndo wela kha muthu ane o vha o tou i gonya hafha thumbuni nda vha ndi tshi khou i tshea mukuloni hanefha, ndi nṋe wa nda i tshea, vhaṅwe vho vhamba milenzhe, vhaṅwe vho i dzula kha ṱhoho, vhaṅwe vho nṋe nda i dzula hanefha kha khana uri i si kone u tou takanyela uri tshileme tshi vhe tshinzhi khayo i si kone u shavha, ro tou ita ra ita ra i fara u swika i tshi welela ra kona u i haka milenzhe ra i sa kha muri uri i wanalee zwavhuḓi i si na na nungo.

Nḓila dza sialala ndi musi hu tshi ita muthu muhulwane, a zwi tendiwi vhana uri vhana vha viye ngauri malofha a ḓo rindila kana i ḓo vhaluluwa kana ya bva tshiungu, zwino zwi itiwa nga vhathu vhahulwane ndi yone nḓila ya sialala.

Ṋama i mbo ḓi ṱanzwiwa ya tshekekanyiwa ya itiwa zwipiḓa ya pangiwa ya itiwa dzi mbunda kana ya itiwa zwiputo puloto uri i kone u iswa zwitshavhani kana dzi firidzhini kana u rengiswa, i tou tshetsheliwa ya iteleliwa zwavhuḓi ya naka ya vha ya malofha avhuḓi ya pfhi ṋama tswuku.

Ndi uri muthu u tea u vhona uri o tsireledzea uri na musi u tshi khou vhulaha tshifuwohi u zwi vhone zwa uri a tshi nga ḓo u luma kharali ha nga itea tshiṅwe tshithu kana tsha vha tshi khou ṱoḓa u ḓithusa na uri lufhanga u tshi lu shumisa u tea u lu shumisa zwavhuḓi ngori uv ha u tsini na vhaṅwe vhathu u sa ḓo ṱhavha vhathu ut shi shavha kana u tshi ita zwiṅwe zwithu. Maṅwe maga a tsireledzo ndi ya uri tshifuwohi, ri tea u vha ro tshi vhofha uri tshi si ri dine kana tshi ri tshi tshi huvhadze muṅwe muthu.

Ee, vha vha na na na na thaidzo dza dza u vha na zwishumiswa zwo u hama na dzo kiḽina uri hu si vhe na zwitzhili na dzi na dzi thaidzo kana zwezwi vha tshi khou hama vha wane uri tshipuka tshi khou raha raha kana a tshi khou ṱoḓa na luthihi, vha wana thaidzo ya zwishumiswa, zwishumiswa ndi zwithu zwine zwa vha konḓela vha vhalimi vhanzhi.

Uri khuhu i shavhe arali i kana uri i vhe vha hashekanya malofha kana i takanyela u zwi kona ndi u i kanda mulenzhe, wa i kanda mapapa wa fara mukulo wa mushidzha, ya ya takanyela ya lovha.

Vha vha na khaedu ya uri zwiṅwe zwifuwo vha ḓo wana uri zwo ṱalela eend zwi ḓo vha zwi khou ita phosho, a zwi nga takali na luthihi zwi tshi vhona tshiṅwe tshazwo zwi khou vhulahwa, zwi vha fha khaedu khaedu khulwane na zwifuwo zwihulu ngori zwiṅwe vha ḓo wana uri zwi khou kuḓana navho vha khou balelwa nga maanḓa na zwishumiswa a vha na.

Vha balelwa u vha, vha vha na khaedu ya u vhutsila ha u sanda lukanda u fana na vhavenḓa dzi mvelelo dzavho na vhahulwane vhane vha tou vhidzwa u pfhi vha tou zwi kona, vha tou vha vha vho makone vha vha na thaidzo heyo na khaedu heyo.

Vha tou fara afho maḓamuni vha sedza vha vhona uri a si matswuku kana hana mapundu kana ha na zwilonda, vha vhona uri eyi nthu yo lugelwa u mamisa kana i nthu a i ho kha tshifhinga tshayo tsha u mamisa ndi hone vha ya kona u zwi vhona zwa uri mafhi haya kana zwi hamuliwa zwo naka.

Hu tou moniwa na danga musi hu saathu vhulaiwa tshithu, ra mona naḽo ra mona naḽo ri tshi imbelela ri tshi imbelela ri tshi imbelela ndi musi hafho ri tshi vha ri khou funa uri hafha ri a ṋanga uri ri dzhia ifhio.

Ha uri u tou vha na vhutsila a guda uri tshifhinga tshoṱhe hu tshi viiwa hu tshi itiwa mini kha kha kha sedze vhaṅwe vha tshi ita na uri a dzule a tshi ḓivha zwo ri tshithu tshi farisiwa hani uri tshi si mu vhaise.

Lwa u sedza na u sa sia tombo nṱha ha ḽiṅwe uri u tshi ṱanzwa u ite uri u vhone uri tshiṅwe na tshiṅwe tsho bva, ndi uri a hu tshe na tshika, ndi uri lwo nakelela lu khou tou penya a hu na haha a hu na mvele.

Hu na zwithu zwi no nga lufhanga, luvhevhula, bannga ḽi ṱhogomelwa ngo u ṱanzwiwa hu tshi fhedziwa.

Hu na zwithu zwine zwa vhudziwa u pfhi bommbo yo tou hama na poiṱa zwi tou nambatedziwa hafha kha maḓamu zwa vha zwi khou puṱedziwa zwi khou sokou pfhi puṱshu puṱshu puṱshu zwone zwi tshi hamula.

Ee, khuhu a bvisiwi lukanda hezwi zwiṅwe zwo no bvisiwa lukanda zwo fhambana ngauri lukanda lu vha lu khou tou sendiwa nṱha ha ṋama, zwino hezwi zwiṅwe zwi tou bvisiwa ma ma maveve zwi no nga vho dzi nguluvhe zwi bvisiwa maveve, zwi no nga vho dzi khuhu dza bvisiwa mithenga a zwi bvisiwi lukanda, zwi no nga vho dzi kholomo hu tou sediwa ṋama na vho dzinngu, ya bvisiwa ya iletshedzisiwa na lukanda ha bva mukumba.

Kale vhathu vha tshi shumisa zwanḓa u hama no no no dzi zwalisa, zwinoi thekhinoḽodzhi i ita uri mitshini yone iṋe i tou hama i tshi kuvhangana ma ma ma maboḓeloni mahulwane ya fhedza ya bika ya zwi ita zwavhuḓi, ya zwi ita uri zwi ḓifhelele zwi nakelele hu si vhe na tshika, hu si vhe na zwithu zwi fanaho na u ita vhukhakhi sa vhathu, vha ḓo wana uri vhathu vha khou panga na zwanḓa zwi songo nakelela.

U ṱhukhula khuhu no tshea tshi, zwi nga dzhia zwi a dzhia tshifhinga ngori u ṱhuvha a zwo ngo tou leluwa ngori u tou vha u tshi khou ita nga vhuronwane, u tshi sedza ha fhaḽa na fhaḽa uri a u ngo sia tshika, a u ngo ita zwifhio na u tshetshelela u tea u vha u tshi ḓivha zwo ri nda i tsheisiwa hani uri u kone u bva thango dzo imelelanaho na dzi na zwipiḓa zwavhuḓi sa hune nda dzula hone i tou tshetsheliwa zwavhuḓi ri tshi itiwa zwipiḓa zwipiḓa na ṱhuvhiwa i tou ṱhuvhiwa nga vhuronwane u tshi sedza u tshi sedza nga vhudele, u vhone uri a hu tshe na tshika uri yo nakelela hafha ri tshi ḽa a ri nga ḓo ḽa na mathenga kana ra ḽa na zwiṅwe zwithu.

Ee, zwi ita uri hu vhe na tshelede nnzhi, mafhi a thusa vhana, a thusa vhathu vhanzhi zwi tshi ḓa kha sia ḽa u ḽa, ḽi tshi ḓa kha sia ḽa ḽa ḽa ḽa mutakalo na zwiṅwe, mafhi ane, mafhi o naka nga maanḓa a ita uri zwithu zwi ḓifhe luṅwe.

Vha tou zwi dzhia vha zwi i sa thavhani hangei vha zwi bvisa tsini na zwiṅwe uri zwi si vhone zwiṅwe zwi si vhone zwiṅwe zwi tshi fa, vha itela uri zwi zwi nakelele uri hu si tu vha na khakhathi ya uri zwiṅwe zwifuwo zwi vhe zwi khou vhona uri hu khou ṱangana mini, vha vha a zwi kona nga maanḓa ndi ndi zwithu zwavho hezwo.